Izinto ezivamile ngokuminyana emabhasini zihlanganisa ukugcwala kwabantu, ukungabi nendawo yokuhlala kanye nesikhathi sokulinda. Lokhu kungaholela ekutheni kube nezinkinga zokuphepha, ungakhululekile, kanye nokuchitha isikhathi esiningi, okuvame ukunciphisa isikhathi sokusebenza noma uphazamisa umoya wokusebenza. Ungakhululeki kungaholela kugibeleni okuthinta izibonelo zemsebenzi. Uhambo olunjalo luhlala lude, oludinga ucabange imigomo yokuphatha kwesikhathi, ukuze kube nesikhathi esanele sokuphumula kanye nokugxila emsebenzini.

Isivinini siyisici esibalulekile uma kuziwa ekuthukuthukweni kwempahla ngoliloliwe, koda zikhona ezinye izinto ezibalulekile okufanele zicatshangwe. Lokhu kufaka phakathi ukuphepha kokuthutha ubude bomgibeli, isimo sesizinza sokuthutha, kanye nokuhamba komugca wokuthutha. Ukuphuma isikhathi esifanele ukugcina kwemithwalo kanye nesimo sezulu nakho kudlala indima ekuthutheni kwempahla kwempumelelo. Ukuthuthukiswa kwazo zonke lezi zici kuhlanganisa nokuhambisana nesivinini esiphephile ngokuholele ekuthuthweni kwemikhiqizo ngokushesha nangempumelelo.

Izindlela zokuthuthukisa izinkonzo ezekuthutha kubantu abadala, zifaka izindlela zokusebenza ezilula. Izinkonzo ezilungiselelwe abakhubazekile, nokwazi ngezikhathi zokuthutha. Ukwengeza izikhala zokulinda ezihlanzekile nezilula kuzoba nomthelela omuhle. Izifundo zokuphepha kokuthutha zizothuthukisa ukuxwayishisa ukuthuthukisa izinsisakalo ezihlinzekwe sikhathi. Njengama-rights sharing, kuzoba nenzuzo. Lokhu kuzothuthukisa ukufinyelela nezidingo zabantu abadala.

Izithuthi zesonto zinikeza izinzuzo kubantu abadala ngokwenza ukuthutha kube lula, futhi kuphephe, zinciphise ingcindezi ngokwenza ukufinyelela kube lula ezikhungweni zokunakekelwa. Zithukuthuysa ukuhlanganyela komphakathi ukuthukuthisa imizwa yokuxhumana. Zenza kube lula ukuphila okungcono futhi kuceda ukuphazamiseka ukuhamba ngezithuthi zesonto, kuzosiza ekunciphiseni izimpawu .

Ukuzizwa uphephe ebhasini, kunxike kakhulu ezixini ezifana nomphakathi, isikhathi sosuku kanye nezimo zokuphepha zomphakathi. Ebunzimeni obungaba khona ebusuku noma ezindaweni ezingaphansi komphakathi, kungaba khona nomphumelo omubi ekuzilweni nokuphepha. Uma ibhasi lihlinzeke ngezinto ezifanele zokuphepha, njengomshayeli oceceshiwe, uma amakamelo alukile, izithombe zokuphepha nezikhathi ezibekwe kahle. Kuzoba nomthelela omuhle ekuthuthukiseni ukuphepha ngokuhlukana kwizindawo ezingawamile noma ezingama namahloni, zingawenza uzizwe ungaphephile.

Kubalulekile kakhulu ukulinganisa isikhathi sokuthutha nezidleko lapho kukhethwa impahla kaloliwe yezimpahla zokuthutha. Ukalinganisa lezi zici, kucinisekisa ukuthi ukuthutha kwempahla kuyahamba kahle, futhi kuhamba ngesikhathi esifanele ukuvimbela izinkinga ezivela ngenxa yokulibaziseka. Izidleko zithinta ukuthengiselana, futhi ziwusizo kumphakathi, kodwa isikhathi esifushane sokuthatha singaletha inzuzo zokuhamba kahle kanye nezelemali ezivusela ukusebenza. Ukukhetha kahle kuwusizi esinciphiseni izidlekwa, nokwandisa ukusebenza kahle kwezinkonzo zokuthutha.